Okubalulekile ngobuhlobo ngizobalula ukubaluleka kobuhlobo kanye nokuqhumana phakathi kwabantu emphakathini wethu. Okwesibili, ukulalela nokuhlonipha. Ngizolalelisa, ngizolalelisisa izinkulumo zazo zombili izinhlangothi futhi izihloni, izihloniphi, ngiqonde ukuthi zonke izinhlangothi zinezidingo kanye nemizwa.

Okuhlangenwe nakho kwami siqu nesiko eligqwele lokukhomba lifanekisela isitsho lesi balulekile empilweni yomfana ukuya ebudodeni. Laba isikhathi sokufundiswa izimfihlo zobudoda, ukuhlonipha kanye nesibopho emphakathini. Leli leli siko labagqwele ngenxa yokuthi alihambisana nemikhuleko, izimfundiso zokhokho kanye nenhlonipho enkulu.

Usisi wami olusayo ulindele ukufunda ngendlela yokuziphatha kahle ukuzihlonipha abadala, ukupheka, ukunakekela umuzi nezifundo ngobudoda nobufazi. Ujabulele kakhulu ukufunda, ukupheka izitsha zesintu, ukugiya nokuhlonipha izimo zomndeni. Kumenze wazizwa aqhakazile futhi ehloniphekile.

Ifilosofi ye-ubuntu ethi umuntu ngumuntu ngabantu, idala imizwa yokuba yingxenye ekuthandwa nokuqaswa lapho abantu bahlangana futhi bethembela, bethembelana, kuphakama imizwa yokuba nesizotha. Ukwazisa abanye ukuphepha nokuziqhenya ngomphakathi okhulisanayo. Lokhu kwandisa uthando, inhlonipho nokukhula komuntu siqu.

Umbuzo engingamubuza wona ukuthi uzulungele kanjani lo umcimbi? Okwesibili, ukuthi bukhona yini okumkhathazayo? Nokuthi uyazi ukuthi kuzoyenzakalani? Usizo engamnikeza lona ukuthi ngimqinisekise ukuthi akayedwa. Ngimkhuthaze ukuba abuze futhi afunde. Ngimnike amazwi okumiseka uzoqina lo, lo mcimbi wakho obudoda.

Insiza esesizweni eligcwele lo mkhosi wokukhomba, wokuthomba ivame ukuzizwa izixhenye ngokuthi isithatha isinyathelo sokuba yindoda. Okwesibili, ukwethuka noma ukukhathazeka ngenxa yokungazi noma ubuhlungu benqubo nokuzimisela, ukufunda nokukhula njengomuntu omusha. Okunye kungaba ukujabula ngokusekelwa umphakathi nokuqashelwa.

Ukwazi amasiko kunezindlela ezihlukene. Ukufunda nokuhlonipha amasiko ahlukahlukene kanye nezitsha zawo zendabuko, ukubonga nokwazi omlando kanye nencazelo yezinja zendabuko. Ukwabiwa kwamasiko ukuthatha izinja zendabuko ngaphandle kokuhlonipha noma ukuqonda umlando kanye nencazelo yazo. Ukushintshashintsha izitsha zendawo zendabuko ukuze zivumelane nokuthatha